Abotitjhere bangabafundisa abafundi eenkolweni namtjhana khona eentimeleni, babakhombise ukobana isitimela sikhwele bunjani begodu kudinga bona wenzeni nokobana nawuyokukhwela isitimela ngimaphi amalungiselelo owenzako njengokuthenga amathikithi nokhunye.

Njengomtjhayeli wethraga kufuze ubaphephisi abatjhayela eqadi kwakho namkha nawulayitjhe umthwalo namkha ipahla eyingozi ngokobona ubayelelise kobana ulayitjhe ipahla eyingozi bangasondeli khulu eduze nawe begodu ubatjhidele kobanyana badlule.

Ubuhle bokuba nekoloyakho ukobana ukghona ukuphetha amabangakho ungatshwenyi muntu begodu awusoloko ukhamba ulinda iinthuthi zomphakathi. Ubumbi kobana ikoloyi iinendleko ezinengi, zoke iindleko lezo zizabe ziqale wena. Kutjho ukuthi uzokungena khudlwana ngesikhwameni lokha nawuyokuthela ipetroli, nalokha nakufanele ulungise zekoloyi koke lokho kuzabe kuqale wena mnikazi wayo ikoloyi.

Iye, ngicabanga bona ayafuneka amahlelo aphathelene nezokuphepha eentimeleni, ngombana bukhona ubungozi eentimeleni. Kunekunzi eentimeleni, kunabantu abakghona ukulimazana kungabikho nomuntu obonako eentimeleni, ngalokho amahlelo wezokuphepha ayadingeka.

Kamanye amalokitjhi kuphephile, kamanye akukaphephi. Kuzokudinga kobanyana kubenabantu okhamba nabo bendawo leyo, namtjhana bezevikeleko njengamapholisa namtjhana wona ama-tour guide.

Iye, lokhu kungasiza khulu ukuqeda isiminyaminya seenkoloyi begodu kungasiza nokukhandela iingozi ezenziwa mathraga endleleni.

Iye, emarenkeni khona kuphephile abosomatekisi benza isiqiniseko salokho.

Iye, kufanele kungezelelwe iintimela ukuphungula inani leenkoloyi eendleleni. Ukuphungula nezehlakalo zeengozi ezenzeka endleleni, lokhu kungasiza khulu.

Urhulumende angasiza ngokuthi uvikele abatjhayeli bama-Uber namtjhana bama-Bolt. Ngokubeka umthetho namtjhana ukwenza umthetho ukuthi nabo ukuthutha kwabo kubesemthethweni. Lokhu kuzokwazisa abosomatekisi kobanyana asikho isidingo sokulwisana nabatjhayeli bama-Uber namtjhana bama-Bolt ngombana nabo bathutha abantu njengabo.

Abantu baratharatha namtjhana bagijimisa iinkoloyi ngemuva bafuna uku-hiker.

Kugijimisa nokufuna uku-overtaker lokho kwenza indlela leya isabeka begodu ibeyingozi, ibeneengozi ezinengi phezulu.

Amabubulo weembhesi kufanele aqinisekise kobanyana iimbhesi zabo zisezingeni eliphezulu ukuthutha abantu ikakhulukazi emabangeni amade.

Ukuthengisa iintetjhi zeentimela kurhelebha khulu ukuphungula izinga lokungasebenzi kwabantu ngombana kuvulwe amathuba womsebenzi ebantwini abanengi.

Kubalulekile bona ama-seatbelt ahlolwe ngoba kwesinye isikhathi akakafakwa ngendlela kungiyo begodu kubalulekile ukobana abatjhayele bafake ama-seatbelt ukuze bavikeleke nakuvelela ingozi.

Ilerhe elibovu lapha kukhamba khona isitimela lihlathulula ukobana iintimela zijame ngombana umzila namtjhana indlela engaphambili ineentimela ezinye namtjha isitimela esizako.

Ukugcwala khulu kweentimela kwenza abantu babenokusaba bazizwe bangakaphephi ngombana isikhathi esinengi nazizeleko iintimela kubakhona abagangako hlangana, babamba ikunzi, abanye basetjha abantu.

Awa, ikoloyi eyonakele umzimba ayikavunyelwa bona ibesendleleni, ngombana lokho ingafaka abanye abatjhayeli ekingeni yengozi. Namtjhana yonangokwayo umtjhayeli wayo angabasengozini ngombana umzimba ungakalungeli ukobana ikoloyi ingakhamba endleleni.